Mindhavuko yin'wani ya pfumela leswaku munhu a yimbisiwa, kambe yin'wani a yi swi pfumeli leswaku munhu a va loyi a yimbisiwaka. Swi voniwa onge i swilo swa mindhavuko yo ya khale. Kambe van'wani va va lava swi tekaka swa ha tirha, ni namuntlha va swi tirhisa.

Door, murhi wa xintu a wu nge swi koti ku va lowu horisaka emavabyi lamakulu ya ku fana na vo HIV. Lexi nga horisaka i ku va munhu a tiyela exibedhlele kumbe etliniki, a ya tikumela emaphilisi kumbe murhi lowu nga ta swi kota ku va lowu wu lwaka ni ntungu lowu. Hayi murhi wa xintu.

Wasati swo boha leswaku a va loyi a endlaka enkunguhato wa ndyangu hambi a nga se tekiwa, hikuva sweswo swi va leswi sivelaka eku andza ka vana lava ka va nga lavekiki. Ende swi va leswi endlaka leswaku ku va ni hlupheka wo tala etikweni. Hikuva nkarhi wun'wani van'wanyana ni mali ya ku va lava hlayisaka evana volava a yi kona. So swi kahle leswaku evavasati a va loyi a tisirhelelaka eku kumeni ka vana.

Mfumo wu endla hi ku enela ngopfu, lexi xi hluphaka evanhu vantima i ku a hi swi tekeli enhlokweni. Hi vona onge mavabyi lawa hi hi hi hi a ma na ma a ma dlayi, kambe ma va lama dlayaka. So hi hina vanhu lava hi endlaka leswaku hi nga tisirheleli eku heteleleni hi khoma hi mavabyi lawa. Mara emfumo wa ringeta hi tindlela hinkwato leswaku wu hi tsundzuxa hi khombo ra mavabyi lawa.

Ku na fukuzana ya vele, mfukuzana ya xikandza, mfukuzana ya hala mahlweni.

Hi nga tisivela hikuva loyi hi ti hambanisaka ni swilo swa ku dzahadzaha, leswi vanhu va swi tirhisaka. Ni hikuva loyi hi hambanaka ni ku tirhisa eswilo leswi nga vavisaka exifuva xa hina. Ku nga ha va ku ri mimoya yo ka yi nga ri kahle, hi fanele hi va lava hi tipfalaka, leswaku ma nga byi nga hi khomi evuvabyi lebyi bya rifuva.

a hi mhaka ya kahle. Swa vava eku va loyi u vonaka emudyuhari mali ya yena yi va leyi hlayisaka evatukulu, kambe emindyangu ya ku tala kumbe laha makaya swi va leswi humelelaka. Kambe leswi a hi swinene ni katsongo. Leswi swo lava e vatswari lava nga ni vana va tiyela emitirhweni, leswaku va ya kota ku va lava va hlayisaka evana va vona. Va nga rindzeli e mali ya vadyuhari hikuva yitsongo mali leyi. Yi fanele yi va leyi tirhisiwaka eka swilaveko swa vona, ku nga ri ku va leyi hlayisaka evana vatukulu.

Mikhuva leyi endliwaka endhawini ya ka hina, i ku va ku hlambisiwa emunhu yoloye hi mimirhi. Ni ku va loyi a nyikiwaka emurhi leswaku a phuza kumbe ku va loyi ku fakiwaka emurhi endhawini kumbe ekaya laha a tshamaka kona.

Ndlela yo tshika ku tika ya tirha swinene eka munhu leswaku a nga vi muyimani. Hi ku loko a landzelerisa hinkwaswo leswi a nyikiwaka swona, kumbe leswi a byeriweka swona, sweswo swi nga va leswi endlaka leswaku a nga vi muyimani hi nkarhi wolowo.

Mfumo wu nga tirha hi matimba leswaku wu va lowu lunghisaka emapatu etindhawini to hambanahambana. Hi ku tinghozi ta ku tala leti endlekaka emapatwini ti endla hikokwalaho ka ku va mapatu ya koho ma nga yimanga kahle, ma nga tshamanga kahle. Ngopfungopfu loko ku na etimpfula swi endla leswaku ku va ni tinghozi to tala emapatwini. So loko mfumo wo tiyisiseka leswaku wu va lowu lunghisaka etindlela hinkwato wu faka exikontiri, sweswo swi nga endla leswaku ku hunguteka etinghozi to hambanahambana emagondzweni. Ni ku va lowu wo tiyisiseka leswaku wu thola evanhu va ku tala va le tindleleni leswaku ku ta va lava va control-aka evanhu.

Ku na muxaka wa one wa chukele lowu nga endlaka leswaku loko munhu u n'wi khomile, a kota ku va loyi a tshungulekaka hi xihatla. Kambe muxaka wa two wa chukele wu va lowu endlaka leswaku munhu loko se u n'wi khomile a nga ha swi koti ku endla nchumu. A hi nge nkarhi wun'wanyani i fanele a va loyi a ya tsemiwaka exirho xo karhi, xa nenge, kumbe e munhu yoloye loko u n'wi khomile vuvabyi byebyo, a nga ha va loyi a hi siyaka.

Swipfuno leswi nyikiwaka hi mfumo wa Afrika-Dzonga i pension ya vadyuhari, pension ya vana, pension ya lava lamaleke, pension ya vanhu va ka va nga tirhi, ku katsa na swakudya leswi nyikiwaka evanhu lava nga swela kumbe va ka va ka va nga tirheki.

Lexi nga pfunaka James leswaku a hunguta, i ku va loyi a nga hleketiki ngopfu hi vuvabyi lebyi kumbe a nga hleketiki ngopfu hi ndlela leyi bava wa yena a nga lova ha yona. I fanele a va loyi a focus-aka ka swin'wana kumbe a ehleketa hi swilo swin'wana. Hikuva loko a ehleketa ngopfu hi swona, swi nga n'wi endlela i khombo ra ku a hetelela na yena a vabya hi byo vuvabyi lebyi.

Ndzi nga tsundzuxa emunhu loyi a nga tekiki maphilisi kahle leswaku swi ni khombo i ku va a nga teki maphilisi hi ku maphilisi ma nga va lama ma n'wi pfunaka leswaku a ya emahlweni a hanya enkarhi wo leha ni xitsongwatsongwana lexi, kambe loko a nga ma phuzi kahle maphilisi swi nga ha va leswi endlaka leswaku xi n'wi wisa ehansi, a hetelela a lova, kumbe a vabya ngopfu. Se swi kahle leswaku munhu a va loyi a tekaka maphilisi leswaku a ta kota ku va loyi a hanyaka enkarhi wo leha.

Lexi lawulaka entsengo wa nhlayiso wa rihanyo ephurayivhete hileswaku evanhu va ku tala va va lava va tirhaka leswaku va tiseyivhela emali, leswaku va tiyela ema phurayivhete. So sweswo swi va leswi hlayisaka entsengo wa nhlayiso wa vona. Kambe lava kalaka emali va tiyela eswibedhlele swa mfumo.

Lexi nga endliwaka eku lwa na xiyimo lexi, i ku va loko ku endliwaka eswifambo leswi nga ta teka evanhu lava fambaka hi switulu leswi swa mavhilwa, swi endleriwa vona leswaku na vona va ta swi kota ku va lava va nga karhatekiki loko va fanele va ya endhawini yo karhi. Va tirhisa swona leswaku va kota ku va lava va fambaka kahle.

Mhaka yo hlela ndyangu hi ku tirhisa maphilisi ya xihatla, yi kahle hikuva yi va leyi sivelaka leswaku ku nga vi na swihlangi leswi nga pulaniwangiki. So nakambe yi tlhela yi nga ri kahle hikuva loko munhu kumbe wasati o hlwela ku va loyi a phuzaka emaphilisi yalawa a nga ha va loyi a tikumaka a va ni xihlangi lexi va ka nga va nga tiyimiselanga hi xona.

Lexi xi nga pfunaka emuvabyi loko a khome vuvabyi byo karhi, i ku va loyi a tsutsumela eka a ya etitliliniki kumbe eswibedhlele, a ya vona leswaku xana wu koho murhi lowu nga n'wi pfunaka kumbe maphilisi lama nga n'wi pfunaka leswaku a kota ku va loyi a tshungulekaka mavabyi walawo. Loko swi hla swa ku a swi koteki, a nga ha va loyo a tiyelaka eka vanhu lava kotaka ku endla emurhi wa xintu, va ya mi nyika emurhi wa xintu leswaku a kota ku va loyi a hanyaka eka mavabyi wolawo.

Matshungulelo ya swa ndhavuko, ma hambane ngopfu na matshungulelo ya ximanguva lawa. Hikuva matshungulelo ya ndhavuko hi xitalo va va lava tirhisaka emirhi ya xintu leswaku yi kota ku va leyi tshungulaka emavabyi eka munhu, kumbe ku va lava tlhavelaka emunhu hi mirhi. Kambe ya manguva lawa, hi xitalo ku tirhisiwe maphilisi kumbe mirhi leyi nga kamberiwa hi vanhu va ta rihanyo, leswaku ya faneleka leswaku munhu a va loyi a yi tirhisaka.

Ndzi nga tsundzuxa vavanuna leswaku swi kahle ku va lava tiyelaka etitliliniki, va ya cheka hi ta rihanyo ra vona. Hi ku xitsongwatsongwana xa HIV sweswi a xi dlayi nakona xo lava leswaku munhu a va loyi a tidyelaka emaphilisi, a ma teka kahle. So swi kahle leswaku va ya va ya tiva hi ta rihanyo ra vona, va ta kota ku va va ya ka emahlweni va hanya va swi tiva leswaku swa vutomi swi famba njhani.

Swi hambanahambanile, van'wani va yi endla hi ntshikelelo kambe van'wanyani swi endla hi ku va va lo ti langela eku va lava nghenaka eka swa swidzidziharisi. Kambe van'wani va endla hikuva lava va tikeriwaka hi ntshikelelo. So loko swilo swi nga fambi kahle, i vona nga ku swinene ku va loyi kumaka leswi swa swidzidziharisi leswaku swi ta va leswi n'wi rivarisanyana katsongo hi swilo leswi a nga langutana na swona hi nkarhi wolowo. Kambe van'wanyana vo ti nghenela njhe, hikuva va ringetaka se eku heteleleni va nga ha swi koti ku va lava swi control-aka.

Ku pfaleriwa ka vanhu hi nkarhi wa COVID-19 swi endle leswaku ikhonomi yi ya ehansi swinene, hikuva a ku nga ri na lexi a xi famba. Ma business-i, tikhampani to tala a ti yimile. So swi endle leswaku ikhonomi yi ya ehansi, hikuva a ku nga humeleli nchumu, ku nga xa xavisiwi nchumu, tikhampani a ti nga swi koti ku va leti tirhaka. Se swi yi affect-e ngopfu Afrika-Dzonga hi nkarhi lowu wa COVID-19.